Mefuta e ke itseng ya kankere ke kankere ya boboko, kankere ya matshwafo, kankere ya matsele. Empa kankere e e setlhogo thata ke kankere ya matshwafo gobane ga e setse e feditse go bolaya matshwafo a gago, botshelo ga bo sa le teng.

Jo bongwe jwa bolwetse jo bo amang thata- thata banna ke kankere ya prostate, e ama thata banna. Ke ka ntlha ya gore ha bontate ha nyata ba nale go itlogelela. Thata-thata ba se ke ba itlhole ka nako e fumaniwang e be e setse e atile thata.

Mafelo a sireletsegileng a batho ba ba falotseng tshotlakako, ka ntlha ya bong a mannye thata mo nageng ya rona. Gore a be a seke a diriwa ka bontsi, puso ya rena e a thata go ka aga mafelo ana. Empa lefapha la tsa maphelo, ke lona thata-thata le lebaganeng le kgwetlho ena. Le gore ke lona le ka thusang gobane ke lona le feleletsang le thapa badiredi ba go thoba maikutlo le go ka naya batho bana, maatla go ba busetsa mo setšhabeng sa rena.

Kalafi ya setso ya morago ga go diragalelwa ke masetlapelo e botlhokwa thata. Gonne morago ga gore o latlhegelwe ke molekane, o a tshwanna ke gore o tlhapisiwe, gore seriti sa motho ona, se seke sa phela se tsamaya le wena ka metlha le matsatsi. Le gore madi a gagwe a tlhatswehe mo mmeleng wa gago. E thusa thata-thata mo mmeleng le mo semoyeng go ka lebala yo o setseng a furaletse.

Kalafi e tlhwatlhwa godimo e le tota, ke ka moo di inšorense dingwe di nang le selekanyetso gore di duela madi go fitlhelela kae. Batho ba rata go dirisa di inšorense go duelela kalafi, ka gonne e tlhwatlhwa godimo. Jaanong ha o na le inšorense, inšorense e kgona gore e duelele bontlhabongwe e be wena o duelela eo e setseng.

Ka nako tse dintsi maokelo a rena a tlala e le tota. Thata-thata a setšhaba mme seo se ama thata-thata balwetse, gonne ka nako tse dingwe balwetsi ba ya ko maokelong ba lwala thata. Ha fitlha ko teng o tshwanela ke go ema sebaka se se leele, mmele wa gae wa koafala ka nako eo . Batho ba feleletsa ba se tlhele ba rata go ka dirisa maokelo. Ga ba kgotsofalele tiriso, le ka moo go diriwang ka teng ko maokelong.

Melemo mengwe e rekisiwa ka lekwalo la ngaka. Ka gonne batho ba bangwe ba dirisa melemo e mengwe jaaka diritibatsi. Jaanong go tila gore batho ba feleletse ba dirisa melemo ena jaaka diritibatsi, e feleletsa e rekisiwa ka lengwalo la ngaka. Ke melemo ya go tshwana le ya malwetse a tlhogo, malwetse a go tshwana le malwetse a bo thobo ya maikutlo, ke a mangwe a malwetse a e leng gore melemo ya teng e rekisiwa ka lekwalo la ngaka.

Thulaganyo ya tlhokomelo ya boitekanelo e ka thusa banna thata-thata, go laola malwetse a a sa foleng ka gonne re tlabe re itse re le borre gore ka nako e itseng re tshwanetse gore re ye go bona ngaka kgotsa re ye kwa tleliniking go ka tlhatlhobiwa. Jaanong ka nako eo ga o na le bolwetse bo bo itseng re tlo kgona go bo bona ka nako bo ise bo ate.

Ka nako e dingwe dilo tseo di tlwaelegileng ke gore go na le tlhaloganyo ya gore batsofe go na le melemo ha ba tshwanela go tseya melemo e itseng ya setso, empa boammaaruri ke gore melemo ya setso e ya ba thusa le ga ntse ba godile ga nke e ba lematsa kgotsa go ba bolaya.

Dikolo di na le seabe se segolo thata mo go tokafatseng boitekanelo jwa bana, go ba ruta ka dijo, tse di nang le dikotla, gobane ka nako tse dintsi bana ba phela ba le ko sekolong barutabana ke bona ba ba nang le thotloetso e le ntsi mo baneng. Gore ba tshwanetse go ja eng, le gore dijo tse di sa siamelang mebele ya bona ke eng. Le diprogerama tsa bosetšhaba tsa dijo tse nang le dikotla mo dikolong, di ama thata boitekanelo ba bana, ka gonne ga di sa diragatse seo se tshwanetseng bana ba feleletsa ba sa atlege mo dithutong tsa bona, ka gonne ga ba ja dijo tse di nang le dikotla. Empa dikotla tsena, di feleletsa di dira gore ithuto ya bona e se ke ya tswelela sentle.

Nnyaya fa o na le mogare wa HIV o kgona go dirisa dithibelapelegi dingwe le dingwe ngaka kgotsa mooki ke bona ba ka kgonang go go neela dithibelapelegi le wena o a itse gore ke tse dife tse o kgonang go di dirisa gonne ka nako tse dingwe batho ba bangwe go nale tse e reng ba di dirisa e be disa tshole mebele ya bona sentle. Jaanong mara ha o na le mogare ga gona dithibelapelegi tse e leng gore mohlomongwe ga wa tshwanela go di dirisa.

Gore batsofe ba kgone go fitlhelela dipetlele kwa magaeng. Lefapha la tsa maphelo ke bona ba ba itseng batsofe ba e leng gore mohlomongwe ba tshwanetse go fitlhelela ditirelo tse di itseng kwa dipetlela. Jaanong ba tshwanetse go dirisana le lefapha la dipalangwa la gore motlhomongwe bagodi ba ba kgone go tsewa ko magaeng ba isiwe ko sepetlele ba bone dingaka le baoki ga ba fetsa ba ba khutlisetse ko magaeng.

Dingaka tsa setso ba tshwanetse go rutiwa thata-thata ka malwetse a Sekgowa. Gore ba kgone go dirisana sentle le ditleliniki, ebile go tshwanetse gore ga go na le tirisanommogo kwa tleliniking gobane le mo dingaka tsa setso di direlang teng. Gore ga molwetse a bona ke mooki le ngaka ya setso, e kgone go mmona ba kgone go rerisana gore molwetse bothata e ka ba e le eng, ke eng seo se ka direlang molwetse gore a fole.

Thekenoloji e ka thusa thata-thata go fokotsa go tlala ko dikokelong, ka gore ga re dirisa thekenoloji re kgona go itse gore ke batho bafe ba ba tlileng go dira eng ka letsatsi lefe. Jaanong ga re bao balwetse ba rena re a itse gore lefapha le lefelo leo bona balwetse ba ba kae ka 'tsatsi leo, le gore ke ba eng go ya ka mafapha, thekenoloji e ka thusa thata-thata.